Into yokuqala nje umphakathi wakithi okmele uyazi uma kukhona okufunayo awushisi sekukhona, ziningi iyindlela zokukhuluma ngaphandle kokuthi kubekhona ukucekeleka phansi. Bengizoqala nje ngibalungise kulelo phutha ukuthi, hhayi ayisuki kanje ma izoduma, ebese siyeka ukukhuluma nohlaka ebesikhulume nalo ekuqaleni-ke sizame olunye-ke, makuwukuthi sikhulume nabaphathi ngabe induna, ngaba amakhansela, kulokhu kuzofanele ukuthi sithintane nama NGOs labosomabhizinisi abalekelelayo abangabheke zuzo ngoba kucacile ukuthi ubuholi awubukwazanga uk'sisiza ngoba kwesinye isikhathi kubuye kusebenze ipolitiki zingasanakekeleka iyidingo zomphakathi.

Ukuzivocavoca nezemidlalo angeke ngingakufakazi zinomthelela omuhle kakhulu entsheni nokuthuthukiswa nje kwamakhono ukuthi ingane yazi ukuthi yini ekwazi ukuyenza, yini engakwazi ukuyenza, nanemithelela-ke enakho ekuziphatheni kwabantwana. Umntwana mangabe enemidlalo ayenzayo, uyagcineka, uyaqoqeka akabi uvanzi, awumtholi nje noma kuphi uyazi ukuthi ngesikhathi esiwukuthi uyodlala imidlalo ewukuthi, uyaqoqeka ubandawonye nomthelela omuhle impela ukuba khona kwezemidlalo entsheni yethu esakhula yinhle kakhulu.

Iyinselelo eyingasuke zibe khona ukuthi le zinto zihlukene kakhulu, omunye uthanda ukupheka, omunye uthanda ukuthwebula iyithombe. Lemkhakha emibili yehlukene kakhulu ayihlobene, ayisondelene, so kungaba khona ukugejana kodwa noma yini-ke abangagejana ngayo isixazululo siyohlezi sikhona ukuthi bazi ukuthi basebenza bonke nje bazofunda ongakwazi uzok'buza komunye, okwaziyo uzokutshena omunye kanjalo, kanjalo, ngokwenza kanjalo-ke bazoba i-team basebenzisane usuku luqhubeke ihambe kahle iphrojekthi yabo.

Abantu abasha iqiniso lithi ayikho into abayithandayo njengama-games ne-inthanethi. Lokho kungasiza kakhulu ukuthuthukisa amakhono abo anjengokucabanga ukuxazulula iyinkinga nokufunda nje ukusebenzisana basebenze ndawonye, ngoba amanye amagemu niyakwazi ukudlala nibabili ngokubambisana amanye ayaba iyinkinga kufanele nixazulule, lokho vele kuyasiza nokuthi umntwana akwazi ukusebenzisa ingqondo kanye nomzimba wakhe, usebenzisa ingqondo usebenzisa amalunga omzimba wakhe, usebenzise izandla ngabe usebenzisa iyinyawo njalo, njalo.

Ngendlela mina engibuka ngayo, yebo, iyikole kufanele zethule imiqhudelwano yemidlalo ye-inthanethi, ukuze iyingane zizokwazi zizoyijwayela indaba ye-inthanethi, nalezi eziyikoleni eyisemaphandleni emakhaya. Zizokuthuthuka ngoba khona ezinye izinto ziza kancane, akabinazo ezinye iy'nsiza. Uma ngaba khona imiqhudelwano ekanjalo, kwabona bangagcina sebe sizakala sebekhuluma sebe-experience-a izinto ezintsha kanjalo, kanjalo, nakhona ethuthukiselwa.

Ezemidlalo zinemithelela emihle ebantwaneni abasakhula ngoba imidlalo iyamenza umntwana ukuthi ahlakazeke ekhanda umzimba wakhe ubelula ngalesikhathi elokhu ezivocavoca umzimba uyaqaqeka kumsize nokuthi indlela acabanga ngayo ibelula, ingqondo yakhe isheshe, inemithelela emihle impela imidlalo eyimpilweni zabantwana abasakhula intsha yakithi iyasizakala kakhulu uma yenza imidlalo izivocavoca negazi lihlezi ligijima izifo ayibatholi futhi kalula.